Metswalle ya ka, ho ikwetlisa ke ntho e ntle mmeleng ya batho. Ena e etsa hore o kgone hoba healthy mmeleng, o se ke wa kula fela le fela. Sena se ka ithuta hore o kgone ho ba active, o kgone ho ba motho ya kgonang hore a dule a le mafolofolo. Ho ikwetlisa ke ntho e nepahetseng for mmele wa hao.

Batjha beso ho ikwetlisa ke ntho e nepahetseng haholo mmeleng. Ha re tsamayeng re lo ikwetlisa, re kgone ho bona hore a never o o kule. Nkeke be wa ba wa kula fela le fela. O tlo dula o le motho a le mafolofolo, o kgone ho etsa ntho tse ngata, o sa dule o kgathetse hobane ho ikwetlisa ke ntho e right-e for motho.

Metswalle, ntatemoholo wa ka o qeta ho njwetsa hore tlamehile re lo ikwetlisa hore re dule re le hantle mmeleng, re dule re le mafolofolo, re dule re kgona hore re se ke ra kula fela le fela. Mmele ya rona e dule e le, e tiile, e le hantle. Ha re tsamaye re lo ikwetlisa. Ho betere ha re qala ho ikwetlisa hore re dule re le healthy.

Batjha ba lekweisheneng leo ke dulang ho bona. Ba rata ho bapala haholo kgathi, bolo, le netball le mathini. Ke tse ding tsa dintho tseno ba kgonang ho di finyella bobebe.

Eya, ba bang ba bona ke nnete empa ha ba bang ba bona e le maka. Ho tswa ka influencer eo oe latelang hore bonnete boo eo fang bona ke boo wena o tlo bo kgola kapo ke boo o sa tlo bo kgola. Ke ka tsela tse ngata tse ba push-ang ntho e re bitsang content ya bona ka yona.

Dipapadi di bohlokwa haholo ho rona re le batjha hobane tsena di etsa re bapalle hole ho dithethefatsi le ho bokweta bo etsahalang setjhabeng se re leng ka hara sona. Ha o bapala tse ding tsa dintho, o tlo kgona hore di o push-e, o tlo thola o so le o mong wa mobapadi wa sehlopha sa naha kapa o bapalla team-e kgolo. O so hloka, o so kgola ka ho bapala .

Ditulo tseo re bapalang dipapadi ho tsona ke ntho e ntle haholo. Hobane re le batjha, re hloka dipoleke moo re ka bapallang teng, tse hlwekileng le tse loketseng bana ho bapala. Mare tse ding tsa tsona di hloka hoba mahala hobane ba bang ba rona, ba batjha re tswa malapeng a senang tjhelete ya hore re ka lefa hore re bapale ditulong tseno. Ke ka moo re hlokang mmuso e re ahele ditulo moo batjha ba ka tholang teng thuso le ho bapala mahala teng dipapadi tseo ba di ratang.

Mmuso wa rona o ka re thusa ka hore ahela ditulo moo re ka ikwetlisang teng hobane ke moo e kgonang ho di aha ditoropong ho feta makeisheneng. Le teng makeisheneng rena le batho ba tlo nkang ditulo tseo moo re tlo ikwetlisang teng mahala ba di senye, ba nke ntho tseo ba di rekise. Ke bona bothata bo re hlahelang haholo makeisheneng le batho ba re dulang bona makeisheneng ho feta ba dulang ditoropong. Hobane ba dulang ditoropong, ba bang ba bona di teng matlong a bona, ha ba di hloke. Empa rona makeisheneng ha rena bokgoni, ha mmuso ore thusa, ra senya. Mara hona jwale, ha mmuso o zame tsela eo e ka kgonang ho thusa batho makeisheneng hore ba ikwetlise.

Baahisane ba ka, re kopa tshehetso ya lona haholo ha re lo bapalla metseng e meng ka dipapadi tsa rona. Hobane sena se qeqesha bana, se ba fa le tshutshumetso ya hore ba bapale ba tiise hore ba win-e. Ba hlole dipapading tse ding tse ba di bapalang le metse e meng kapo tsona di-team-e tse ding. Ka ho re tshehetsa wa lona re ka tiisa, ra tlisa katleho e kgolo ho batjha ba rona.